Fa ke pagama sefofane ke ikutlwa ke kgatlhegile ebile ke itumele gonne ke rata maikutlo a go nna kwa godimo le go bona lefatshe ka bontsi, ke ne ke fofela kwa Cape Town mme ke kgonne go bona difate tse dintšha, mafelo a magolo a motse, le lewatle le le botala go fofela go dira gore ke ikutlwe ke gololosegile mme ke kgonne go ikhutsa ka tsela e e kgethegileng.

Ee, toro ya me ke go pagama sefofane ka gonne ke rata maikutlo a go nna kwa godimo le go bona lefatshe ka bontsi, le fa go ntse jalo bangwe ba tshaba sefofane ka ntlha ya kgatlhego ya go tsoga ka nako ya takeoff le landing kgotsa go tshaba dikotsi. Ke tshaba ka bonako fa go na le mafulo a magolo mo sefofaneng kgotsa wa lerumo le moya o o kwa godimo, gonne go dira gore maikutlo a fetele mo go nna mo kotsing ka jalo go ya ka mongwe le mongwe toro le tshabo di ka fapana.

Tsala ya gago fa e batla go ya Nigeria ka sefofane e tshwanetse go reka tekete pele e netefatse gore passport-o le Visa di ntse di le teng, mme e kgone go fitlha mo boemelong jwa sefofane ka metsotso e e lekaneng ka le ga takeoff, mo nakong ya sefofane e tshwanetse go sala mo setulong sa yona go dirisa seat belt le go latela ditaelo tsa , fa e fitlha ko Nigeria e tshwanetse go tswelela ka immigration go bontsha ditshupetso tsa yona le go lata ditlhare tsa yona, e bo e tswelela ka tsela e e siameng go ya kwa lefelong le le lebetseng ka go latela dikgato tseno tsala ya go e tla kgonang go fitlha ko Nigeria ka tshiamo le tshireletsego.

Ke akanya gore tirisano ya dibese mo toropong ya me e na le melemo le mathata, ke rata gore di thusa batho go tsamaya ka bonno le go boloka madi le gore go tlhoke go tsaya kalafi e oketsegileng jaaka motshameko kgotsa sefofane. Le fa go ntse jalo ke sa rate fa di fetsa nako e telele di eme mo dikoloing tse di kgonang go tsenya batho ba le bantsi kgotsa fa di sena ditshwanelo ya go nna safe kgotsa e fosa ka tsela ya go tsamaya ka nako. Ka kakaretso dibese di molemo mme go botlhokwa gore di tsamaya ka ditshwanelo le tshireletso.

Mathata a a tlwaelegileng ke gore ga e tshwanela ba ba eseng ba e dirise pele, gantsi o tlhoka go e tsenya mo system-ing ka tsela e e tshwanetseng kgotsa go ka nna le diphoso fa o ka se amogelwe mo beseng kgotsa mo terminal, gape ba bangwe ba bona gore go reka kapa go top up-pa karata e botlhale go na le ditsela tse di fapaneng.

Motho o nna mokgweetsi yo o siameng wa bese fa a tshwara dibese ka tlhompo, a ema ka mola le go latela melao ya go tsamaya ka tshireletso. Bakgweetsi ba dibese ba thusa ka go fana ka tshedimosetso go kgokaganya batho le go netefatsa gore leeto le tsamaya ka tshiamo, mme seo se dira gore batho ba ikutlwe ba bolokegile le ba itumedisiwa fa ba ya tirong.

Fa go na le strike go ka nna le go palelwa ke go ya tirong ka nako, go tlhoka dibese le go oketsega ga ditshenyegelo tsa madi. Batho ba ba yang kwa tirong ba amega ka gonne ba seka ba fitlha ka nako ba palelwa ke go dira tiro ya bona mme ba ikutlwa ba gopotswe.

Dibese di tsamaya ka nako e e rileng go thusa batho fitlha ka nako kwa tirong kgotsa dikolong, fa bese e go ema ka dinao o ka batla mokgweetsi, go batla tse dingwe tse di tsamayang kgotsa go ema ka bonno go fitlha ko tswelela.

Ee, ke kile ka siiwa ke bese ka gonne ke ne ke tsogile ka nako eo, mme ka se kgone go fetsa ka nako ya gale nako e ne e setse e tsamaile mme ka tlogela bese e ntshia.